Kuzolunga, mngani. Nizodlula kulesi simo futhi nizoba nayo indlela yokuthi niyenze le nto ibe impumelelo. Okwakho beka ithemba kuJehova uhlale emkhulekweni. Eyi angazi ukuthi ngingenza njani ukuthi noma ngingenza njani, uma kungathiwa lesi simo besehlele mina. Kepha-ke khululeka mngani, konke kuzohamba kahle.

Ngizizwa ngijabule kakhulu ukuthi nami kukhona umqashi wami afise ukuthi ngibe nakho noma ngibe ingxenye yakho futhi okuzongisiza kusasa. Izingozi zomshwalense weqembu ukuthi kungenzeka ukuthi loyo osuke ekhethiwe ukuthi kube uyena uphatha le mali esiyikhokhayo ayidle imali, abaleke bese mase sekukhona isimo esesivelile sengiqala phansi futhi angisazi ukuthi kumele ngithathe ini ngihlanganise nani ngoba phela umshwalense noma umshwalense womngcwabo sewaphela nomuntu owabaleka ney'mali akatholakali. Kuyingozi kakhulu ukuthi ujoyina umshwalense weqembu.

Ngike ngikhathazeke ngoba uma ngithumele imali ngedijithali, loyo muntu kusuke kumele aye emabhenki ATM ayokhipha le mali. Kodwa-ke umsebenzi usuke unciphile ngoba okwakhe ukuthi abambe ulayini abheke kwi-ATM. Uma efika ufaka ikhadi lakhe, ufaka iphini yakhe uyakhipha imali. Kanti kokunye kudingeka imininingwane nemidanti eminingi ukuze uthole le mali.

Ngingaqala ngokuthi ngibikele amaphoyisa ngodaba bese ngizama indlela yokuthi ngithole usizo emphakathini nakwamabhenki ngizame ukuboleka imali ukuze ngikwazi ukuthi ngifihle ilunga lomndeni.

Izinsiza zokubolekwa kwemali yomuntu asisona isixazululo ngoba lokhu kungena kwemali engena isikhashana esifishane kungagcina kukwenza ubhekane necala emaphoyiseni kudingeka ulwazi ngale mali engenayo. Abantu akufanele bathembele kulokho ngoba umuntu uma uboleka imali kuyena usuhluleka ukuyikhokha, ugcina enza izinto eziphambene nomthetho ezingafaka enkingeni kwawena ulahlekelwe izinto onazo ngenxa yokungakwazi ukukhokha kahle.

Izinsiza zokubolekwa kwemali yomuntu azisona isixazululo ngoba ukuboleka imali noma ukungena kwemali esikhathini esifushane iphinda phinda kungagcina kukwenza uba necala emaphoyiseni. Abantu akumele bathembele kulokho ngoba uma uboleka imali kumuntu usuhluleka ukuyikhokha, umuntu ugcina ethatha izinto zakho, ulahlekelwe izinto onazo ngenxa yokuthi uyahluleka ukumkhokhela le mali obuyikweleda noma obuyiboleke kuyena.

Yebo, amapulatifomu omakhalekhukhwini enza ukuphila kube lula kubantu ngoba useyakwazi ukuthi umalume eseGoli afakele umama imali yokuthi sithenge ukudla endlini ngoba phela umama akasebenzi. Bese-ke, umama ahambe eseyokhipha imali ayifakelwe umalume ngepulatifomu ewumakhalekhukhwini.